Mtshana wam, liphupha elihle kakhulu eli uza nalo kwaye ndiyakuxhasa njengomakazi wakho. Ndithi ke phupha lakho ungaliyeki liphelele endleleni, uze ulugcine. Apho udinga khona uncedo undixelele, ndakuncedisa khona ndikuxelele ukuba yenza ntoni phi naphi.

Esi sisigqibo esithathwe yintombi yam kwaye yinto ayifunayo, into eza kumonwabisa, ngoba ke ukumnyanzela ukuba aye akubonakali loo nto iyinto elungileyo ngoba kuyabonakala yena eyakhe into ayithandayo kukuzivulela elakhe ishishini apho azokwazi khona ukuzimela ezityise ngokwakhe, angabi namntu oza kumphatha. Ngoko ke mna njengamzali wakhe ndiya kumxhasa kunokuba ukuba enze into angayifuniyo. Makenze le ayifunayo ithandwa nguye.

Ukuba bendingumlimi bendiya kukhetha ubushushu obugqithisileyo ngoba noko kuwo ndiyakwazi ukuba ndinkcenkceshele xa umhlaba womile ngoba kaloku xa iyimvula egqithisileyo, izityalo zam zingakwazi uba zimoshakale ziphele ngoba akukho nto endinokuyenza ngaba ukomisa umhlaba. Kanti xa kushushu ndiza kumane ndinkcenkceshela ukuba umhlaba wam uhlale unamanzi wondlekile kunye nezityalo zam.

Into efika kuqala engqondweni wam kukuba siwakhe nabahlobo wam la maqunube ngoba ke amaqunube ayonto efane ifumaneke lula apha eMzantsi Afrika nakwiindawo esihlala kuzo. Ngoko ke siza ngawakha nezihlobo zam sihambe siyokuwatya emakhayeni wethu.

Ukulima kubalulekile ngoba kuncedisana nawe ebomini bakho. Ungakwazi uba usoloko usitya ukutya okuneziqhamo, ukutya okunesondlo, ukwazi nokuba ube nemali ozingenisela yona ngokuthi uthengise ezinye zeziqhamo onazo egadini yakho.

Ndingakhetha umnqathe ngoba umnqathe awusokolisi ukuwulima kwaye uyakhawuleza ukuphuma, kwaye ikhaphesthu lona liyathanda ukungaphumi kakuhle.

Ngumbona, imifuno, ikhaphetshu, umnqathe, isipinatshi.

Ukusebenza oko ungenaxesha lakuphumla kuyayichaphazela kakhulu impilo yakho ngoba awunaxesha lokuhlala phantsi igazi likwazi ukuhamba nemithambo ifumane ukuphumla. Yiloo nto kunyanzelekile ukuba umane usebenza, ufumane ithuba elaneleyo lokuphumla kwenzele igazi lakho likwazi ukuhamba umzimba wonke, nemithambo yakho ifumane ukuphumla, kanti namajoni omzimba wakho afumane ukuphumla ngokwaneleyo.

Batshana bam, ukusebenza neenkomo akumfuni umntu omathileyo, kufuna umntu osoloko evule amehlo ngoba iinkomo zicinga zenze. Ziyakhawuleza futhi ukwenza izinto. Yiloo nto funeka uhleli nje uqaphele kuyo yonke le nto oyenzayo. Emveni kwenkomo kufutshana nayo, kufuneka ube nomgama xa uhamba phakathi kweenkomo nawe.

Kukubancedisa ngokubapha iziqhamo ezingakhawuleziyo ukonakala kanti nokupha , ubapha izinto zokuncedisana nomhlaba loo wabo ukuba ukwazi ukukhupha iziqhamo ezihle ezondlekileyo.

Loo nto iye idalwe kukutshintsha kwemozulu , iye itshintshe ibe yimozulu embi yezikhukula apho amafama aye achaphazeleke kakhulu ekutheni iziqhamo zabo zimoshwe yimozulu. Loo nto iye ibangele ke ukuba nabasebenzi nabo ibachaphazale loo nto leyo.

Loo nto ingenziwa kukuba ize iinkomo zikamalume azifumani manzi ngokwaneleyo, zisoloko zisitya ukutya kodwa. Ngoba xa bezifumana amanzi, amanzi ayimpilo, ayakwazi nokuba zithobe ukutyeba kweenkomo hagu zikamalume.

Ingawunceda ngokuba ibafundise ngeendlela zokuba baziphathe njani iimfuyo zabo neegadi zabo kula maxesha esiphila kuwo, zintoni emabazenze uba zintoni emabangazenzi, ngoba ke isimo sezulu namaxesha awasafani nawakuqala. Yiloo nto kunyanzelekile ukuba abantu bemane besiya eMzantsi ezikolweni bayofumana olunye uqeqesho olutsha oluhambelana nexesha esiphila kulo.

Kukuqale uwuhlakule uwuvuse umhlaba wakho umane uwunkcenkceshela ngawo wonke amaxesha, umane uwuvusa uwugalele nezityalo eziwenza umhlaba utyebe ulungele ukuba ungawutyala kuwo iziqhamo zakho ziphume zintle.

Ndingabe ndisenza leyo imisebenzi inganyanzelisiyo ukuba ndisebenze ngezixhobo, kuthi xa sekufike ixesha loba mandenze leyo inyanzelisayo, ndihambe ndiyokuthetha nompathi wam ndimcacisele ukuba lona umsebenzi nalona nalona kunyanzelekile ndisebenzise izixhobo ukuze nam ndikhuseleke. Ngoba ukuba andisebenzisi izixhobo ezifanelekileyo zalo msebenzi ndiya kube ndibeka impilo yam emngciphekweni kunye neyabanye abantu impilo.

Mmelwane wam, bendiza kucela ukuba xa usiya emsebenzini uvalele iibhokhwe zakho ngoba ezi bhokhwe zakho ziyangena apha kum zimoshe iyadi yam, zimoshe nezityalo zam endizityalileyo egadini yam. Ngoko ke loo nto leyo iye ibangele uba izinto zam endizityalileyo zingakwazi ukuphuma ngoba zinyathelwa ziibhokhwe zakho, zingaphumi kakuhle, eseseziphuma izitye iibhokhwe zakho.

Ewe zikhona iindlela endinokwenza ngazo ukuze ndihambiselane nendlela ekufuyeni nezolimo. Uukujonga iindaba ndibone imozulu ukuba iza kuba njani kwixesha elizayo okanye umzekelo, kwiiveki ezimbini ezizayo izawube isithini imozolu. Ndiyakwazi ukuyibona ezindabeni, ndiyijonge khona.

Into efika kuqala engqondweni kukuba ndiza kulincelisa ngantoni ithole eli lale nkomo ifileyo. Kukuba ndizame ubisi endiza kulisebenzisa ukuncelisa eli thole ukuze nalo ze lingafi lilandele unina, likwazi ukuphila ngonina ongekhoyo.

Bangazuza ukuba amashishini wokulima angahlala ekhona, awonokutshabalala, ngoba aba bantu batsha babaqeqeshileyo ukuba bakwazi ukulima baya kuqhubekeka noshishino olo lokulima lungapheli.

Ndingamcebisa ukuba asoloko echitha ixesha elinintsi ekulungiseni umhlaba wakhe ewufaka izitye izinto ezilungileyo zokuba iitapile zakhe ziphume kakuhle. Ngoba uchitha ixesha elinintsi egadini yakho ulungisa umhlaba wakho, loo nto ingadala ukuba iitapile zakho zikhule ngokukhawuleza.